Data e e turang e dira gore batho ba ba senang tiro ba palelwe ke go batla tiro, go ithuta mo internet-eng le go dira dilo tse di ka ba thusang go tokafatsa matshelo a bona.

Ke reka data ya letsatsi le letsatsi ka diranta di le lesome, ke e dirisa go batla tiro le go buisana le batho, e tsaya letsatsi le lengwe fela, ke e tlhopha ka gonne ga e ture ebile ke kgona go e laola.

Tlhwatlhwa ya data ya me kgwedi e e fitileng e ne e le diphuthego tsa data tsa letsatsi le letsatsi, ke di dirisitse malatsi a mabedi le masome a mabedi le bosupa go batla tiro le go bua le batho. Fa motho a batla go reka data o tshwanetse go lebelela theko, gore data e tla mo tshepa malatsi a le kae le gore o dirisa data jang mo founung ya gagwe.

Ke itumelela go nna le data ya di-gig-e tse di le lesome mo kgweding, ke e dirisa go batla tiro le go buisana le batho, ke ka fao ke ratang gore data e tsene mo letsatsing la ntlha la kgwedi gore ke kgone go e dirisa ka botlalo.

Five G e tla oketsa lebelo la inthanete go tokafatsa puisano, dithuto le dikgwebo tsa inthanete. E tla tlisa mesebetsi e mentsi le dikgwebo tse dinnye tse di ikemetseng. Seno, se tla thusa batho go dira dilo ka potlako le bonolo.

Fa o fetsa go reka mogala, o tshwanetse go tsaya data mo founung ya gago, o ka reka data ka USSD kgotsa ka internet-e. Fa data e setse e le mo founung o ka bua le ditsala le ba lukisa ka mogala, seno tse bonolo ebile se dira gore o kgone go dirisa mogala sentle.

Fa data ya me e fela ke reka gape data ka USSD kgotsa ka inthanete. Ke dirisa data a tlhokomelo mme ke kgetha diphuthego tse di na leng data e ntsi ka theko e E kwa tlase. Seno se thusa gore data e bolokege mme ke kgone go e dirisa sentle.

Nna ke rata go reka mowa mme ke o fetole go nna diatla ka USSD code. Ke rata tsela eno ka gonne ke kgona go laola gore ke dirisa data e kanang. Go boloka madi ke dirisa Wi-Fi fa e le teng mme ke tima data fa ke sa e dirise.

Ka gore re le mo mafelong a a sa tshwaneng, nka romela tsala ya me data ka banking App kgotsa ka go letsetsa star one four seven hash, ke tsenye nomoro ya gagwe le di-gig-e jwa data tse ke batlang go mo rekela. Fa a sena go e amogela o tla kgona go romela kopo ya tiro ka E mail.

Mo isagong batho ba tla nna le dikgetho tsa data tse di sa lekanyeditsweng le tse di lekanyeditsweng, ditheko di tla nna tlase mme batho ba tla nna le data e ntsi go e dirisa go ya ka tsela ya bone.

Ee, tiriso ya mogala e botlhajana e siametse baithuti fa e dirisiwa sentle, e ba thusa go dira dipatlisiso, go ithuta online, go ikatisa diteko le go ikopanya le barutabana. Le fa go ntse jalo, go botlhokwa go e dirisa ka boikarabelo.